Ee, merogo e mengwe e e sa itseng thata e tshwana jaaka morogo wa thepe, morogo wa di nawa, morogo wa spinach-e, le morogo wa morafe o mongwe wa Kwa Mozambique.

Fa o jala maungo a jaaka diapole kgotsa dipanana, o tshwanetse go a jalwa mo tshingwaneng ya gago kgotsa kwa polaseng. O reka sata kwa lebenkeleng, ga o tsena kwa tshingwaneng, o epa mosima o tshela sata wa tswalela. O tshela metsi morago ga dingwaga kgotsa morago ga jaar-a, ke gona maungo jaaka diapole le dipanana a tlhogang.

Fa o jala ditamati, o tshwanetse go ya kwa lebenkeleng go ya go reka sata ya ditamati, kgotsa o tsaya tamati e e bodileng fa tlung. O ya go e jala kwa tshingwaneng ya gago, o epa mosima o tshela metsi a teng, o tshela dithapo, kgotsa o tsenya tamati e le jalo mogare ga mosima. O a tswalela o tshela metsi morago ga sebakanyana sa dikgwedi di ka nna six months, e thoma go tlhagelela, wena sa gago fetsa go jala tamati, o tshwanetse go tlhola o tshela metsi kgapetsa-kgapetsa.

Peo ya rooibos e tsaya nako go tlhaga, ka gonne e na le kgapetla e thata. Pele e jalwa peo e tshwantsha go kokotelwa kgotsa go dirisiwa ditsela tse di kgethegileng.

Melemo e nnang teng mo rooibos-ong ke gore ga ena caffeine. E fokotsa kotsi ya malwetse a pelo, e sireletsa letlalo, e thusa mo mmeleng wa malwetse a a rileng, e thusa dijo.

Balemirui ba maungo gompieno ba lebana le dikgwetlho tse dintsi, tse di ka ama dikgwebo ya bone. Go tshwana le phetogo ya climate, dikokwane le diboko, ditshenyegelo tse di , mmaraka le ditlhokego tsa bareki le polokelo le dipalangwa.

Go dirisa maungo mo dilong tse di nang le boleng jo bo oketsegileng, go thusa balemirui go oketsa madi a bone. Le go fokotsa tshenyo ya maungo a a sa rekisiwang ka bonako.

Maungo a le mmalwa a a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe, ke ditholwana, ke dijo tse di tlhokang tlhokomelo e nnye, di tlhagisiwa ka bongata kwa Latin America .

Merogo e mengwe e jewa thata mo lefatsheng lotlhe, ke ditamati le fa e le maungo ka thuto, e tsewa jaaka mero. E jewa thata ka gonne e dirisiwa mo dijaneng tse dintsi, sopo, sauces, salad le dijana tse di phehilweng. Ditapole e ka jewa ka ditsela tse dintsi, e gotlhilwe e phehilwe, . Carrots e na le vitamin A e ntsi, e jewa ka tlhamalalo, mo di-salad-eng, e gotlhilwr e kgotsa e dirilwe juice.

Fa go buiwa ka wine farming, go teiwa go jala, go tlhokomela, le go roba morara ka maikaelelo a go dira wine. Morara ke mojalo o kgethegileng, o jalwang fela mo mafelong a a nang le maemo. Ditholwana tsa morara tse di jalwang mo wine farming di sebediswa thata mo go direng vine, le fa tse dingwe di ka jewa kgotsa tsa fetolwa raisins.

Go simolola tshingwana ya lelapa, go tlhoka dilo tse di motheo gore e atlege. Dilo tse tlhano tsa botlhokwa ke lefelo le le siametseng mmu o nonneng, .

Go lemiwa ga rooibos go na le seabe se se siameng mo tikologong. Fa se dirwa ka tsela e e tshwanelang tsela e rooibos e thusang ka yone, go sireletsa tikologo ya mefuta ya ditshedi, ke go tshegetsa dimela tsa naga, go tshegetsa di bopiwa tse dinnye. Go sireletsa mmu go fokotsa tiriso ya di-chemical-e, le go tshegetsa botshelo jwa naga.